Lokhu kuchaza ukuthi mancane amathuba okuthola umhlaba ezizukulwaneni ezizayo. Okuchaza ukuthi.

Ngicabanga ukuthi uphukile emoyeni, ngembali yakhe abeyikhanda, eyinakekela, ekwenzela konke ekudingayo ukuze ikhule.

Ukunikeza umhlabathi amavithamini owadingayo ukuze ukhiqize izitshalo ezinomsoco nempilo.

Mina, bengizowagcinela ukonga izitshalo zami ezisele.

Ngokuqala afake le mfucuza yezilwane emhlabathini ukuze abone ukuthi umhlabathi uyavunda, noma izitshalo zizovuma noma cha.

Ukubagqugquzela nokubakhumbuza njalo ngokubaluleka kwe-PPE.

Kubuhlungu ukusebenzela emuva njengenkukhu. Iminjunju eya enhliziyweni ngenxa yemizamo engaphumeleli, ibuhlungu kakhulu. Yonke imizamo esiyenzayo sisuke silindele imiphumela emihle. Kubuhlungu ngempela ukuthola umphumela ongemuhle ekuzameni kwakho.

Angiboni kuwumqondo omuhle lowo. Thina ndlu ensundu siwogombela kwesakhe, okungagcina sekwenza umnotho ubhidlike.

Bangawaklama ngendlela ezokwanelisa abathengi, iphinde yanelisiwe nabo, izobenzela inzuzo.

Ngokuba baqondisisisa ukuthi bathatha isinqumo esihle esizobanomthelela omuhle, ohwebeni labo nokukhiqiza inzuzo enhle.

Yebo kulungile, noma ubani unelungelo lomhlaba ngaphandle kokubheka ibala lakhe nesikhumba sakhe.

Ngokufaka imfucuza yezilwane, nokuletha umanyolo abahlukahlukene ukuvundisa inhlabathi.

Ngicabanga ukuthi bazomkhuthaza ukuthi akholelwe ephupheni lakhe, bamnike namacebo okuphumelela.

Izimvundisa mhlabathi ezifanele, nochwepheshe abazi kabanzi ngazo, nokusebenza kwazo.

Isithukuthezi, nokukhathala kanye nokoma komzimba.

Bengingaba nokudikibala okuncane kodwa ngibuye ngizinike ithemba lokuthi umvuzo uzoba muhle, njengokusho kwesiZulu ukuthi, impumelelo eya phambili ayikho lula.

Ngibone ngommbila osuhluleka ukukhiqiza izikhwebu zombili. Ngithe uma ngisondela ngabona amahlahla ommbila ephelile izimbuzane.

Kodwa kubuye kungabi nomthelela omuhle ukusebenzisa amakhemikhali ekutshaleni izitshalo. La makhemikhali adala izifo ezithize kuthina bantu uma sesidla ukudla.

Kona ukuvuna ngobuchwepheshe kuyindlela elula yesimanje, kodwa ukuvuna ngesandla kubalulekile emnothweni wezwe, ukuze abantu bazokwazi ukuqasheka, babe nomsebenzi.

Ngathola isifundo sokuthi kubalulekile ukuba namakhemikhali athize, okuvimba izinambuzane ukuze zingadicileli phansi izitshalo zakho.

Ngingaqala ngokumucacisela kuqala umehluko phakathi kuka oganikhi no-conventional. Ukulima okuphilayo okubizwa nge-organic ngokwesiLungu ukulima kwemvelo. Lapho uthatha isitshalo, usitshale, ulinde imvelo yenze umehluko, ebese kuthi i-conventional, ukutshala kwezobuchwepheshe obusha obusebenzisa imishini.

Ngingaqonda ngqo ebhenki ngiyoboleka imali mbolekiswane ukuze ngivuse uhwebo lami.

Ukuchelela izitshalo, zihleli zifudumele.

Angiboni ukuthi kunenkinga njengoba bona suke sebezinqumele amanani abo omkhiqizo.

Ngemishini emisha yobuchwepheshe bezolimo.

Ngokulandela imogomo ye-PPE.

Ukuvikela abathengi.

I-PPE iphephe ngokwanele yini ukungivikela ebungozini engingabhekana nabo?

Ngingakubeka enqondweni ukuthi ngandisele abantu abaningi amathuba omsebenzi.

Akuwona umqondo omuhle ukuthi adedele izinkukhu zinyathele ensimini lapho etshale khona ummbila, ngoba izinkukhu ziyawudla ummbila uma usemncane, usamila.

Ngokuyinakekela, nokulandela izimfundiso zakhe, uGogo.

Angeneme neze ngomonakalo owenziwe imfuyo yakho. Ngicela ngokulandelayo, uqaphe imfuyo yakho ingezi emasimini abantu izodala umonakalo.

Mina, bengizokhetha ukulima ngokuthengisa ngoba kunenzuzo enkulu.

Ngingasebenzisa ulwazi lami ngazo izitshalo.

Ukuthi iphepha uyakwazi ukubuye ulisebenzise futhi.

Kuyawuphula ngempela umoya njengomlimi, ukufica izitshalo zakho zigcwele izimvuzane, okwenza zingakhuli nokulimaza ibhizinisi lakho, nohwebo labo. Kodwa ngoba sekunendlela yokutshala ngobuchwepheshe evikela izitshalo ukuba zingabi nezinambuzane, sekungconywana.

Yebo, kufanele abalimi basebenzisane ukuze noma ubani ezozuza.

Kumele amakhasimende abenakho konke ukukhetha okutholakalayo.

Ngokukhangisa izinombolo zakhe ze-WhatsApp ukuze inqwaba yama-customer ikwazi ukufinyelela kuye uma ifuna uku oda imifino emisha.

Kona akukho lula, kodwa indlela eya empumelelweni ayikaze yaba lula. Kuzojwayeleka ukuvuna ngesandla.

Yebo, kuwumqondo omuhle, kunika abantu ithuba lokuthokozela izitshalo ngesizini yazo.

Umoba owenza ushukela, namawolintshi, nama-apula akhiqiza ijusi.

Isomiso. Amanzi ajwayele ukungabikhona ezindaweni ezisemakhaya.

Ngicabanga ukuthi kumele alalele abalimi abadala ngoba banolwazi.

Okwamanje kuwumqondo omuhle ukuthi agxile ekukhangiseni isivuno sakhe, ngoba kungenzeka ubungozi bokwandisa, kanti kuzothatha isikhathi, iphinde lingaphumeleli ibhizinisi lakhe.

Cha, bengizoyigcina ingubo yami ngoba iyigugu kimi, futhi ayisatholakali ndawo, ekuyenza ihluke ezingubeni esezigcwele noma esezigqokwa manje. Okwenza ukuthi ngingayidluliseli phambili, ngiyiphathe kahle ngoba ayitholakali ndawo futhi iyigugu kimi.

Mina, ngingathi abasebenzise uhlelo lamanje lokutshala, ukuze bezokwazi ukukhiqiza, bakwazi nokuvikela izinambuzane, njengoba uhlelo lamanje lukwazi ukukwenza konke lokhu.